Ho na le mekgwa e fapaneng ya ho hodisa tjhelete jwalo ka dibanka le dibaka tse ding. Mohlala bo Old Mutual-e Metropolitan-e jwalo jwalo. Ha se setokofeleng feela moo mokgatlo o ka hodisang tjhelete kapa moo motho a ka hodisang tjhelete teng.

Ke kopa ho tseba hore na ke hobaneng insurance kgweding ena e kgethile ho hula makgolo a mane a diranta account-eng ya ka? Empa e tshwanetse ho hula makgolo a mararo. Hobaneng ha le hutse tjhelete e ngata tje? Ke kopa ke mpe ke fuwe dikarabo hang hang. Hoseng jwale ke fuwe tjhelete enono e ke e kolotwang e hutsweng ka ntle le ho ditumellano tsa ka.

Hobaneng banka e sa dumelle basebetsi ba kgolang tjhelete tse nyane kapa tse tlase, ho ba le dikarete tsa sekoloto?

Tjhelete e ya UIF e fanwa ka nako ya dikgwedi tse kae ka morao ho hore motho a lahlehelwe ke mosebetsi?

Mokgotsi kenya tjhelete ya hao matseteng, matseteng a fapaneng hore atle a o unele melemo e phethahetseng e nang le tswala e kgolo le tjhelete e ngata e bonahalang.

Ha ke ile ka kadima tjhelete, ke rata ha nako ya kadimo ya tjhelete eo e be kgwedi tse tsheletseng feela. Hona ho nthusa hore ke qete ho patala sekoloto seo ka pele. Sekoloto sa nako e telele se ba le tswala ya nako e telele eo jang ka pokothong.

Ke tseba insurance ya bophelo e patala ka tjhelete e sa phahamang haholo, ebile le tswala ya teng e tlase. Insurance ya bophelo e loketse motho e mong le e mong. Empa ke e bone e le ntle haholo ha o na le bana beo o batlang ho ba siela tjhelete kamoso.

Pele o ka ba le karete ya sekoloto, o tshwanetse ho ya bankeng ya boikgethelo ba hao. O kenya application ya ho ba le account bankeng eo. Mme kamora moo o ye mabenkeleng o reke thepa eo oe rekang ka sekoloto. Banka ka mora mono e tla o fa karete ya sekoloto.

Khampani tsa di-medical aid di shebile feela ho etsa tjhelete. Ha feela wena o ntse o ntsha tjhelete o ntso patalla medical aid eo, ke yona feela ntho ya bohlokwa ho tsona. Ke e ke utlwe hape hore e dieha le ho patala dingaka le dipetlele. Neng neng o fumane sekoloto seo e se le morwalo wa hao.

Account ya Tax Free Savings ha e na lekgetho, ha hona tjhelete eo oe patalang ya lekgetho ha o bula account eo kapa ha o na le account eno.

Ke nahana hore ke bue le mosebeletsi e mong wa banka ya nang le botsebi, ka hore na ha nka fokotsa dikoloto tsa ka, ke tshwanetse hore ke etse jwang? A tla nkeletsa hore na ke tle ke fokotse dikoloto tsa ka jwang.

Ke ne ke re ke o jwetse hore, ha o beha meja mosebetsing ba lefapha la lekgetho SARS. Ba ka o thusa ka ho etsa menehelo kgwedi le kgwedi e tla o thusa ho fokotsa lekgetho la hao.

Ke kopa o atamele ke tlo tla o thusa ka ho o romella tjhelete mose ho mawatle. Ke tla o bontsha na o etse jwang.

Jwalo ka moahi, re na le dikgetho tse fapaneng bankeng mona jwalo ka tsa housing, tswala ya tsona ha e mpe haholo. Ke dumela hore o tla di thabela.

Ke na le matlo a mabedi ao kea rekileng. Le ha e le mona tswala ya bankeng e le hodimo matlo ano a nketsetsa tjhelete e ngata haholo, e bonahalang ebile e mphidisa. Kannete monono tjhelete e ke e etsang e ya mphidisa ebile e ngata.